Ke ile ka hlokomela hore Wi-Fi ya ka e hack-itswe ha e qala hoba butle haholo. Ho sa kgathalatsehe hore ke sebedisa se sebediswa se fe. Ha ke sheba se sebediswa sa router, ke bone di-percent-e tse ngata tsa basebedisi bao ke sa ba tsebeng. Ke ile ka botsa ba bang, mme ba mpolella hore batjha ba bang ba dula ba e sebedisa ka tlasa sefate. Ha ke tletlebela hoba e kentseng, ba mpolella hore ke fetole password kapa ke kenye tshireletso e matla. Ke ile ka etsa jwalo, mme ho tloha ka nako eo ha ba sa e fihlela.

Ee, ke rata ho sheba di-series tsa ka ha kena le nako. Ha ke, kapa ha ke ratile haholo ke iphumana ke ipoeletsa le dintho tseo ke di tsebang ke ntse ke di thabela.

Ngwanana wa ka, ke bone video ya hao o jiva. Ene e shebela jwalo ka video ya mmino. Na wa tseba hore e ka bonwa ke batho ba bangata? Mme o nahana hore batswadi ba ka ikutlwa jwang ha ba ka e bona. Ha ke o kgalemele, ke batla feela hore re bue ka hore na o ikutlwa jwang ka sena? Le hore na o etsa jwalo ka boikgethelo kapa ke ntho eo ba bang ba o kgothaditseng ho e etsa? Re bue ka tsela ya ho itlhompha le ho itshireletsa internet-eng. Ke teng ho thusa ngwaneso, eseng ho nyatsa hohang.

Motswalle, rugby ke papadi e tletseng matla, lebelo le bohlale. E kopanya sehlopha sa banna kapa basadi ba fifteen ba sebetsanang ho suthumetsa, ho matha le ho fumana . Seo se monate ke hore papadi e potlakile, ena le motswako wa qoqotho, leano le teamwork e ngata. Jwalo ka ha o rata bolo le rugby, ena le maikutlo a teng. Ha se feela papadi ke maikutlo, boikemisetso le tshehetso ya sehlopha sa hao. Ha ke thabile ka rugby, ke hobane ke ikutlwa ke le karolo ya ntho e kgolo.

Ke boloka data ya mahala ka ho hlophisa tshebetso ya data ka dikgetho tsa data saver mo founung. Ke hlophisa hore di-Apps tse sa hlokeng ho sebedisa data ka morao, di kwalwe mme ke sebedisa Wi-Fi feela ha ke kgona. Hape ke shebile di-App tse sebedisang data e ngata mme ka di thibela ho tsamaisa data ha ke sa di sebedise. Ha ke sa batla ho reka data, ke etsa bonnete ba hore ke boloka tshebetso ya data e tlase hore e se ke ya fela ka pele. Bakeng sa batho ba sa tsebeng, ke kgothaletsa ho kgetha data saver settings ho sheba data usage ka mehla le ho kenya Apps fela tse hlokahalang.

Ha Wi-Fi e tima, ke etsa tjena ke qala. Router fatshe hape, ke hlahloba hore tshebeletso ha ena bothata. Ke netefatsa hore e se sebediswa sa ka se hokahane hantle. Mme ha ho rarollwa ke bitsa mofani wa Wi-Fi bakeng sa thuso.

Ke fumana di-call tsa spam ka letsatsi le letsatsi tsa ho bapatsa di-phone, insurance kapa tsa mekgwa e meng. Hangata ke sebedisa ho thibela dinomoro tse sa mo founung. Ke kenya dinomoro tsena ka ho block kapa ke sebedisa di-App-o tsa ho thibela spam calls jwalo ka truecaller. Hape ke ke sa fetole ditlhophiso tsa ho amohela mehala ho sa tsejweng. Ha ke bone, ha ke bona nomoro e sa tlo tlwaelehang. Ke kgetha ho se arabe kapa ke shebe pele ke e araba.

Ke data ya di-gigabytes tse ten e ke ka kgethang hoba le yona bakeng sa kgwedi, and then-eng ke ka rata hore data ena e kene ka letsatsi la pele kapa la bobedi la kgwedi ele hore ke se ke ka tla tshoha ke sena data nakong ya kgwedi.